mhlobam, qhubekeka ulenza wena eli khadi ngoba ke ibalulekile, imali emane ingena phaa uyothi minizane ithile ukwazi uyothenga izinto ozifunayo. Ngoko ke mna mhlobo wam ndicebisa ulenze likhadi, ndicebisa ulenze.

Ikhadi lekhredithi linceda ngoseyiva. Uyakwazi imali yakho uyiseyive pha ngexesha elinintsi. Ngamanye amaxesha uyakwazi uthatha into nje umane uyibhatala, imane itsalwa elo hlobo, yibhenki yakho oyisebenzisayo. Laa mali uyakwazi nakukuphinda uyifumane xa se uyifuna, uyazi uzophinde uqhubeke uyibhatale kwakhona. Ngoku ikhredithi yinto enjalo.

Heyi! Ndingaziva ndiphantsi, ndigqiba, ndingadani ke kodwa ndenze sure intoba ngaba ndiyazenza iinto ezifana neeleyibhayi phantsi kwegama lam kwenzele inqanaba, i-credit score yam ibe phezulu ibe phezulu. ndithenge izinto ezivenkileni ndizibhatale kwangexesha. Uba ndenza ilowuni, ndiyibhatale kwangexesha ndingathathi ixesha lam uyibhatala.

EMzantsi Afrika xa nifuna uvula iakhawunti yebhanki entsha, kunyanzelekile i-ID yakho ube nayo. I-ID yakho ube nayo ngoba kaloku i-ID yakho yile sikwaziyo uku ayidentifaya ngayo. Uba ayo-ID, ibe sisatifikhethi sakho, zibaluleke kakhulu ezo nto ezo ukwenzele siyazi uba senzela bani eli khadi, umntu waphi, ngaba ngowalapha eMzantsi na.

Ikhadi ledebhithi liyanceda kakhulu ngoba ziyakwazi ukungena phaa zakho zee-debit orders, zibe secaleni kweli khadi lakho lebhanki ulisebenzisa imihla nemihla. Ngoko ke liyanceda apho lona ngosaphareyitha izinto, ungadibanisi izinto.

Kubalulekile kakhulu uyiveza nendawo ohlala kuyo, loo nto ndiyitshoyo uba sikwazi uba uyisithizini yalapha eSouth Africa na, yalapha eMzantsi. Ubungqina bakho bobu ke nabo buzawube buhamba ne-ID. Ibaluleke kakhulu kwenzekile if ikhona into erongo eyenzekayo kuyaziwe uba uhlala phi okanye xa kunyanzeleke bazise ikhadi kuwe bayazi uba uhlala.

Ndingakhubeka kakhulu, ndingaqhubeka kakhulu. Iyakhubekisa loo nto leyo ngoba uyawufumaniseka ngeliye ixesha imali ndiyingxamele, ndifuna ukuyisebenzisa ngalo mzuzu kwenzeke le nto. Ingandikhubekisa kodwa ke ndingakhawuleza ndikhwele phezu kwe-app yam efowunini, ndibhloke amakhadi wam uba angasebenzi. Uba andinayo ke i-app kwawunyanzeleka ndibalekele kwibhrentshi yakhona, ndiyokwenzisa izinto zoba ikhadi livalwe ndenze elitsha kraca.

Ndingangena kwiephu yale bhanki endiyisebenzisayo, ndilicime ikhadi lam ngoba kaloku ngelinye ixesha uyawufumaniseka intoba ngaba bubuqhophololo obenzekayo, alifunxwanga nje ikhadi lakho. Ngoko ke ndingabhlokha ndihambe ndiye kwibhrentshi yakhona, ndifike phayana ndibacacisele into eyenzekileyo intoba ngaba ikhadi card lam liginyiwe yibhanki. Bona ke bayawundichazela uba mandibaprovayidele izinto zam, ii-ID zam, iidilesi zam ndenze ikhadi elitsha.

Hayi, mna ndingamcebisa intoba ngaba aqinisekise uba iinto zakhe zonke zingakuye, iprufu of idilesi apho ahlala khona uqinisekiso, ileta, aphathe kunye ne-ID yakhe ahambe aye ebhankini. Ayoyivula iakhawunti ngoba ayonto ifuna iinto ezinintsi, ifuna nje i-ID yakho kunye nale ndawo uhlala kuyo nakunye newadi le uthi usuka kuyo, isayiniwe loo document leyo ngukhansila waloo ndawo.